Izimo zemigwaqo ezinjengokuminyana nokukhiwa okungalungile, zithinta kakhulu ukushiyasana kwezimoto ngoba zenza ukube nzima ukuhamba kahle, kubangele ukudideka kwabashayeli, futhi kunciphise isikhathi sokuphendula lapho kudingeka khona usizo. Ukuziphatha okungafanele kwabashayeli, kanye nokungagcinwa kahle kwezimonto kwandisa izingozi zokuthi kulimale abantu emaphutheni emigwaqo enjalo.

Cha, akanele ukufuna usizo okumelaphi wendabuko kuphela, ngoba izingane ezigula zidinga ukuhlolwa nodokotela ukuze kutholwe imbangela yegciwane noma isifo futhi zithole ukwelashwa okufanele. Ukusebenzisa imithi yesintu kungahlanganiswa nodokotela kodwa akufanele ukube indlela eyodwa kuphela yokwelapha.

Ngizokhuluma nomfundi ngobuqotho, ngimbuze ukuthi uzizwa kanjani, futhi ngimkhuthaze ukuthi aveze ukukhathazeka kwakhe. Ngizomthinthana nabazali bakhe ngokushesha, ngiqede ukuthintana nabazali bakhe, ngibazise ngesimo somfundi, futhi ngicele ukusebenzisana kwabo ukuze bathole usizo oludingekayo, kuhlanganise nokululekwa noma ukwelashwa uma kudingeka.

Ngizoqala ngokuhlola izinhlelo zokuxhumana ezisebenzayo, nokuhlola ukuthi yiziphi izigcingo eziphuthumayo ezidinga ukunakwa kuqala, njengokuxhumana nezibhedlela, amaphoyisa, nezikhungo zokuphuthumayo. Ngizoqinisekisa ukuthi abasebenzi banolwazi, benolwazi futhi basendaweni ukuze basekele lezi sezigcingo, futhi zihlele ukwabiwa kwezinsiza ngokusekelwa kubukhulu besimo sobungozi ukuze kugcinwe ukuphepha komphakathi.

Amabhizinisi angathuthukisa ukufinyeleleka ngokufaka amarempu ezitebhisini, ukufaka izicabha ezibanzi nezivuleka kalula, ukuhlinzeka ngezihlalo ezikhululekile, nezinamathuba okudonsa kalula, kanye nokuqeqesha abasebenzi ukuze basize abantu abakhubazekile ngokomzimba ngokunakekeleka nangobubele.

Iminyango yomlilo ingathuthukisa ukuphepha nempilo yezingqondo yabacimi bomlilo ngokubahlinzeka ngokuqeqeshwa kokulawula ukucindezeka, ukuxhasa ngokwengqondo ngama-counselling, namahlelo okwelapha, ukuqinisekisa ukuthi abasebenzi bathola isikhathi sokuphumula esanele, kanye nokudala indawo evulelekile lapho abasebenzi bengakhuluma khona ngezinkinga zabo ngaphandle kokwesaba ukuhlazeka.

Ubuchwepheshe obufana nezingcingo zevidiyo nezinkundla zokuxhumana, busiza abantu abadala ukuthi baxhumane kalula nomndeni wami. Ngokubavulela, nokubavumela babone, futhi bakhulume nabo ngesikhathi sangempela. Ngisho noma bekude, ngaleyondlela banciphise ukuhlala bodwa, futhi bakhuthaze ubudlelwano obuqinile nemindeni yabo.

Ama-agency e-EMS ahlukene, angaba nangabahhovisi kahulumeni, amaphoyisa noma izikhungo ezizimele. Futhi umehluko wezinqubo wayo, uvela ekutheni ezinye zigxile ngokushesha ekuletheni usizo lwezokwelapha ngokushesha, kanti ezinye zigxile ekulawuleni isimo somphakathi, kanye nokuphepha. Ezinye zisebenzisa izimonto ezihlala zisesimweni sokuphendula ngokushesha, kanti ezinye zidinga ukuhlela ngokucopheleleka ukubambisana namanye amaqembu ukuze kuqinisikwe, kuqinisiwe ukuthi kuyaphepha wonke umuntu emphakathini.

Izidlela ezinempilo neziphephile zokwehlisa isifuthi, isisindo zifaka ukudla, ukudla okunomsoco, nokunezithelo, imifino, namaprotheni aphephile, ukunciphisa ukudla okunezinga eliphezulu lamafutha noshukela, ukuhlala usebenzisa umzimba nosuku zonke ngokuzivocavoca, ukuphuza amanzi amaningi, nokuthola ukuphumula okwanele.

Imikhankaso efana ne-Movember iqwashisa ngomdlavuza wendlala yesinye, ngokugqugquzeka. Kanti futhi kokunye ngokugqugquzela amadoda ukuthi ahlolelwe, futhi agcine impilo yesitho sabo sobulili, ikakhulukazi ngokugxila ekutheni ukuhlolwa ngokunakekelwa kunesikhathi kungasiza ekuvimbeni ukuthi bengazitholi sebesengozini yezimpawu zomdlavuza.

Ukweqa imishanguza ye-HIV kungaholela ekwandeni kwevayirasi emzimbeni, okwenza isiguli sibe sengozini yokuthola izifo ezingalapheki kalula. Kube nokwehla komthamo wemithi esebenzayo, futhi kwandise amathuba okuthi ivayirasi ibe namandla okuvikela imishanguza, ama-drugs angasasebenzi. Okwenza ukwelashwa kubenzima kakhulu.

Imikhaya ingabhekana nezingxoxo ezinzima, ngokukhuluma ngenhlonipho, nangobuqotho, igxile ekukhuthaleleni nasekuphepheni komuntu osekhulile. Ngokusebenzisa izibonelo ezicacile zokuthi usizo luyadingeka ukuze kugcinwe impilo nokuphepha, futhi ngokucela usizo lwezazi, noma abanye abantu abahloniphekile abahlanganyela ezingxoxweni ukuze kube nomuzwa wokuhlanganyela nokuhlonipha.

Yebo, ukuhlanzeka okungokomoya okweqile kungaphazamisa inhlalakahle yomuntu, engokwengqondo nangokozwelo. Njengoba kungaholela ekuhlukaniseni nabanye, ukucindezeleka, ungazizwa wamukelekile, noma ukucindezeleka ngokweqile ngenxa yokugxila kakhulu emisweni zenkolo noma ukuziphatha okungaguquki.

Ohulumeni nezinhlangano zezempilo bangathuthukisa ukufinyeleleka kwezindawo zokugoma, ngokuhlinzeka ngezinsiza zokuthuthusa esikhethelekile, ukuhlela izindawo zokugoma eziseduze nezindawo abantu abakhubazekile abahlala kuzo, ukuqinisekisa futhi ukuthi izakhiwo zinezindawo ezivumelakana nezidingo zokukhubazeka, kanye nokuqeqesha abasebenzi bezempilo ukuthi babhekane kahle nezidingo zabantu abakhubazekile.

Ukubaluleka kokuhlola i-HIV kungukuthi umuntu angaba ne-HIV engabonakali izimpawu, futhi ukuhlola kusiza ukuthola ivayirasi kusenesikhathi ukuze aqale ukwelashwa, avikele abanye abantu, futhi athole ukunakekelwa okufanele, ngaphandle kokulinda izimpawu zize zibe zimbi.